Ndivakalelwa kakubi kakhulu yile meko ngoba kudala isehlela into enje. Imbi kakhulu into esenzekelayo malunga nedatha apha eMzantsi Afrika. Idatha uyayithenga uthi ungeka yisebenzisi uyibone ithathiwe. Ayibi mnandi kakhulu intliziyo ivisa kabuhlungu uba ndithenge ngemali yam endiyisebenzele kanzima idatha, ndithi ndingekayisebenzisi bayithathe abakwezi nethiwekhi, bayithathe ndingayisebenzisanga. Ayikho mnandi into yedatha ngoba idatha iyadura, iyadura kakhulu idatha.

Idatha endidla ngokuyisebenzisa ngosuku iba ngaphaa kwe-one GB, one thousand megabytes, gigabytes, one thousand gigabytes. Iba ngaphaa kwa-one-GB ukuya ku two-GB. Zininzi kakhulu iinto endiye ndizenze kwi-intanethi. Zininzi kakhulu iiwebhusayithi endithi ndingene kuzo kwaye zikhona nezinye izinto endiye ndizenze ezitya kangangommangaliso ke idatha. Idatha iyayitya ndingayazi noba kwenzeka ntoni, iyakhawuleza ukuphela ndisakufaka ikhompyutha yam.

Yakhe yandiphelela idatha ndingalindelanga. Ndikhumbula ndifowuna ndifowunela enye yenethiwekhi endizisebenzisayo egama lingu-MTN. Ndabafowunela bandicacisela ukuba iphele xa bekutheni idatha yam. Bandicacisele nangona nje ndavakalelwayo, nengcaciso yayo zange ndibe sayiva kakuhle ngenxa yedatha eyandiphelelayo ngenxa yokuba kuthiwa kaloku kuphele usuku, ibiyeyeentsuku ezisixhenxe kuphela. Ndavakalelwa kakhulu intliziyo yam yaba buhlungu kodwa ke ngengcaciso abandipha yona ndacacelwa, ndabona uba nam ibifanele ukuba ibe iyaphela namhlanje.

Ndiyijonga rhoqo qho emveni kokuba ndithe ndangena kumakhasi onxibelelwano okanye kwiiwebhusayithi ngoba kaloku idatha yam le iyakhawuleza ukuphela. Okanye xa bendithe ndahothspotha omnye umntu kufuneka ndiyijonge ukuze ndizokwazi ukuyisebenzisa ngobuchwepheshe ingakhawulezi ukuphela. Yeyona loo nto ndithi ndiyijonge ke idatha yam rhoqo.

Igagabhayithi enye ayanelanga ngenyanga incinane kakhulu ngoba igagabhayithi enye idla ngokuthatha apha kum usuku nje olulodwa, kwausuku ingalugqibi ngenxa yokuba kaloku ininzi into endiyenzayo. Ezinye izinto endizenzayo zezesikolo, izinto ezidingeka kangangoko ezifuna wenze irisetshi ngolwasemzini, ewe.

Apha eMzantsi Afrika ikhona inethiwekhi endibona ngathi iyafikeleleka kunezinye. Eyona ndiyibona ingathi iyafikelela kwezinye ibizwa ngokuba yiTelkom nangona nje iindawo ezininzi iye ingabikho inethiwekhi yale khampani. UVodacom no-MTN abafikeleleki tu xa ulapha eMzantsi Afrika bayadura, bafanele abantu .

Xa kuthethwa ngedatha kufika iingcinga zokuba kaloku iyadura kwaye nje ibalulekile. Singaphila na kweli xesha langoku ngaphandle kweteknoloji ngaphandle kooselula? Andiboni ngathi singaphila ngaphandle kwamakhasi onxibelelwano kuba ngoku sesinxibelelana apha emakhasini ukuze sifumane. Xa ndifuna umntu olee kwenye i-province nam ndikwenye indawo, ndiyakwazi ukunxibelelana nje kwalapha kwiselula. Ibaluleke kakhulu iselula, ibaluleke kakhulu idatha. Siyisebenzisa kanjalo ke idatha, kuko ke ukubaluleka kwedatha uba sikwazi ukufumana abantu abakude nathi. Sikwazi ukwenza izinto kumakhasi sikwazi ukwenza imisebenzi yethu yesikolo.